Ku farele kwa vhathu musi vha tshi khouḓa kha motshari wawe, ndivhadzo dzine a tea u dzifha vhathu, kubadelele kwa masheleni musi vhathu vho no dzhoina kana vha tshi khou tea uri, u nyaga uri vha vhulunge, u divha uri vha farisa hani vhathu.

Ndi nga to ya straight banngani u vhudzisesa vhashumi vha hane ngei uri ndi tshimbilisa hani u ḓo pfesesa musi, musi ndo ndi si tsheo shangoni uri ndi wana masheleni a vhugai vha dzhia vhugai nga ṅwedzi. U ṱoḓa u ḓi vhesesa uri musi zwino ezwi wo no weliwa u zwiitisa hani uri ni kone u wana masheleni aṋu oṱhe musi ni si tsheo shangoni. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine na tea u zwi ḓivha uri phoḽisi dza hone dzi ri mini ndi zwi fhio zwi teṅwa zwine na tea u zwi tevheledzela musi ndi kha heyi ndindakhombo.

Ndi u sa ṱoḓa u thusiwa nga muthu a ne ani muḓivhi musi ni nga ngomu banngani. Ṱoḓani u thusiwa nga muthu ane a shuma hanefho or ni ṱuwe na muthu ane na muḓivha uri anga si ni itele vhutswotswi ngauri zwa zwino vhathu vho no ḓalesa vhane vha ḓori vha ḓo ni thusa musi ni khou nyanga tshelede mitshinini vha fhedza vho ṱuwa na yo tea u thanyela vhathu vhono nga hanevho songo sokou thuswa nga muṅwe na muṅwe zwi nga kona u vhungudza vhugevhenga.

Muthu u tea u to ḓi vulela mabindu awe musi one ya magavhelo awe musi kha tshifhinga tsha zwino zwi khou ṱoḓa muthu a thome a dzule fhasi a humbule zwine a khou ila hu siri a tou tambisa tshelede u tea u tou vula mabindu maṱuku hune a ḓo kona a dovha a itela na vhaṅwe vhathu mushumo nga thungo tshelede i tshi khou dovha ya dzhena uri asa tou xelelwa nga masheleni oṱhe asa ḓivhi uri o ita mini tsha khwiṋe ndi musi oto vula mabindu maṱuku hune tshelede i ḓo dovha ya dzhena nga murahu futhi.

Hai, ndi masheleni ane avha a khou vhewa musi a tshi ni tshi khou shuma. A vha a tshi khou dzhiwa ṅwedzi muṅwe na muṅwe musi ni tshi khou shuma u itela upfi ni ni kone u wana zwiṱukuṱuku zwine na ḓovha ni khou surviver ngazwo ni tshi a phanḓa sa zwezwo iya ḓi ḓi shumela kha uri niye nikone u ḓi lafhisa inwi muṋe kha zwa mutakalo waṋu uri ni ḓovha badi na tshelede, ni na masheleni a gavhelo ane na wana musi ni tshi kha ḓi shuma.

Mafhungo oto vha vhudza uri kha masheleni ane a vha a khou ṱusiwa ṅwedzi muṅwe na muṅwe huna magavhelo a musi ndi tshi ane ni ḓo awana ane a ḓovha a khou tshimbilelana na zwa malwadze kana zwa mutakalo musi ni si tsha kona. ane a kha ḓivha mushumoni khavariwa nga pholisi ya mushumoni ya uri ara muthu a tshi lwala, mushumo utea u wana pulane uri i muise fhethu hune a ḓo wana hone dzilafho zwino musi ono u fhiwa tshelede ine ya ḓo kona ya do vha ya muisa uri a kone u lafhiwa.

Dzi dzhi a tshifhinga ngauri hu vha hu khaḓi sedziwa masheleni e na badela one na u kona u ḓivha uri oyu muthu una vhugai lune maṅwe masheleni ni ḓo ita ni tshifhiwa nga ṅwedzi asi mafhungo o to fhiwa oṱhe ni fhiwa half na vha ni khou i shumisa maṅwe masheleni na vha ni khou a fhiwa nga ṅwedzi. Nga ṅwedzi nga ṅwedzi uri ni vha ni khou kona uri musi maṅwe ono fhela ni ḓo kona u vha ni khou thusalea nga maṅwe ane a ḓo vha o sala.

Dzi tea u engedziwa uri vhashumi vha wane magavhelo ane a ḓo kona u vha thusa ngori vhaṅwe vha fhedzisela vha si tshena vha si tsha ḓivha uri vha iteni musi magavhelo avho ono fhela zworalo muvhuso magavhelo a uif vha tea u vhona puḽane uri i gonyisiwe khamusi nga phesenthe mbili zwingavha zwi khwiṋe nyana.

Tea u sedziwa uri muṋe wa kana muṋe wa tshibugwana u kho ṱoḓo u panga vhathu vha fhio kana u kho tea u tendeliwa uri a pange vhathu vha fhio nga uri ndi ene a ḓo sedzana nazwo vha nga ḓi wana vha muṱa vhoṱhe vhasa vhasina nzudzanyo dza tshibugwana ya mbulungo hu tshi tovha ene a yethe. Uya fanela uri a vha pange ha sedziwa vhana, mashaka kana na mufumakadzi wawe or kana munna wawe u itela musi asi tsha vha shangoni asavhe na problem ya uri vhathu vha mu koḽekele tshelede ya uri a kone u vhulungiwa.

Vha tea u ubva kha muvhuso u itela uri na musi avha akho baleliwa u badela ahuna upfi muvhuso u ḓo vha dzhiela. Bannga i bora uri i ḓo dovha ya vha dzhiela ngori vha ḓovha vha si kho badela masheleni musi vha si tsha kona kana masheleni a si tsha ṱangana. Zwino muvhuso u nga si vha dzhiele u ḓo to vha thusa kho uri vha ṱavhanye u badela dzi nnḓu dzavho. ndi zwa ndeme nga maanḓa u thusa vhathu vhane avha ḓivhi tshithu hu lwa u thoma vha khoto renga nnḓu, zwivha zwi kho ṱuṱuwedza vhathu uri navho vha vha wane nnḓu dzavho.

Ndono zwipfa o fhedza oto zwi thuswa nga vhaṅwe musi vha tshi kho zwivhona uri asa to thusiwa zwithu zwawe zwi ḓo ṱuwa nga uri a zwi ṱoḓi muthu ane a ḓo ane a ḓivha uri ha nga ḓo kona kha mafhungo a masheleni musi a tshi kho thoma zwithu zwawe zwo no nga mishumo ya so, a fhedza a tshi kho to thusiwa lune arali ho vha husi hezwo vha ḓo vha vho mu dzhiela zwithu zwawe zwoṱhe.

Ndi mafhungo a u thoma u ḓivha uri zwi tshimbilisa hani, nga u vhudzisesa vhanevha vhane vha shuma ngazwo vhanevha vhane ndi kale vha khazwo, u pfesesa uri zwi tshimbilisa hani uri ahuna uri masheleni anga vha a tshi kho fhelela muyani na kana a kho soko ṱuwa u sa ḓivhi hune a kho ya hone. no fundziwe ni zwi pfesese ni ḓivhe uri forex i tshimbilisa hani hone mbuyelo dza hone ndi dzifhio dza musi no no vhulunga masheleni kha forex, ndi zwifhio zwine nda tea u tevhedza musi ndo vhulunga masheleni kha forex.

Ndi dza musi vha tshi khou amba uri musi zwithu zwi tshi gonya zwi nonga dzi phesente dza muvhuso, na tshikolodo tshaṋu tshi ḓo vha tshi khou gonya. Zwine zwa vha uri ndi vha ndi si na, ndi vha ndi khou batu, u shumela u badela tshikolodo.

Ndi ya uri u khou tea u tshekha kubadelele kwa garaṱa yeyo, a tsheka na interest dza hone. Musi asathu thoma u ita khumbelo, a tsheka na uri ndi dzifhio ṱhoḓea dzine dza khou ṱoḓiwa ngo uri muthu u ḓo ṱoḓa ṱhoḓea dzine u ḓo nyaga garaṱa ine a na ṱhoḓea dza hone dzine dzavha dzi khou ṱoḓiwa. Vha dovha na tsheka na uri ndi tshelede nngafhani ine nda vha ndi khou i panga ṅwedzi muṅwe na muṅwe, hone i nga kona u ya u ita garaṱa naa ya tshikolodo eyi tshelede, kana ndi nga kona u qualify no u kona u wana garaṱa ya tshikolodo kha tshelede ine nda vha ndi nayo.

Ndi tshekha kubadelele uri ndi tshi humisa tshelede ine nda vha ndo i koloda kana ndo dzula nda nda i koloda. Ndi percent nngana dzine nda vha ndi khou tea u dzi humisa na tshelede. Nga tshelede nda kona u garaṱa ya khwine, athi asi mafhungo o soko uya kha garaṱa iṅwe na iṅwe, ndi tshekha uri ndi ifhio garaṱa i ine ya nga kona uri ndi badele tshelede i re fhasisa. Dzi interest dza hone dzi nga nḓila ḓe? ṱhoḓea hu khou ṱoḓea mini kha uri ndi kone u wana garaṱa eyi.

Nga kha epe maitela a vha simple nga uri hu vha ho novha, huvha, huvha ho no vha na ṱhoḓea dzanga dzoṱhe dzo fhelelaho nga ngomu banngani. So hu vha hu sina vhuleme ha uri ndi ḓise zwithu zwinzhi zwinzhi zwine zwa ḓo ita u aphuruva uri ndi kone u wana garaṱa ya tshikolodo. Ndi vhona unga ndi zwone zwa khwine ufhirisa zwa inthanethe, khou ita nga app yanu ya bannga.

Zwivha zwi khou itiswa nga mushumo hune ra khou shuma hone, hune ha vha hu khou dzhena tshelede hone tshifhinga tshoṱhe. Ndi hone a kona uvha a vhulunga kha yeneyo akhaunthu ine yavha i khou dzhenisa tshelede khayo. Ndi zwone zwino itisa uri a shumisese yone, u fhirisa account yo ḓoweleaho, ngo uri vhaṅwe a vha zwi funi, uvha a na akhanthu mbili kana u vha na akhanthu nnzhi nnzhi. Vha ṱoḓa yeneyi nthihi ine vha vha vha khou shumisa yone.

Ndi akhaunthu ine yavha i khou shuma u dzhenisa masheleni fhedzi. A i shumisiwi nga muthu muthihi a yeṱhe, i vha i na vhathu vha no tenda vhavhili or vhararu vha witness. Uvha uvha sure uri tshelede yo bva, tshelede ya dovha ya dzhena, asi ine ya soko shumiswa nga muthu muṅwe na muṅwe. I vha i tshi tonga tshelede ya business.

Zwi thusa uri musi ni tshi khou aluwa, ni vha ni khou shumisa bvalelwa dza mu tshelede ye na i bannga kana eya, ye na i vhulunga u bva kale kana ye na vhulungeliwa yone musi ni tshe muṱuku. Musi ni tshi aluwa kana ni tshi vho , ni vha ni sa tsha shumisa tshelede yanu, ni vha ni khou shumisa dzi nzwalelo dzine dza vha dza tshelede yanu ye na i vhulunga, ngo uri dzi vha dzo no vhesa nnzhi. Ndi zwone zwine zwa thusa musi no vhulunga masheleni.

U vha na saving ya tshifhinga tshilapfu, zwi thusa kha masheleni uri a, ni vhe na masheleni manzhi musi ni khou sokou shuma u vhulunga masheleni, kana u soko u dibositha masheleni. Ndi zwone zwine zwa thusa nga maanḓa. Ndi ṱuṱuwedza vhathu uri vha shumise long term savings account ngo uri ndi yone ine yavha na dzi interest nnzhisa, musi ri tshi khou sedza masheleni ane na vha no a panga nga ngomu, na tshifhinga tshine na vha no tshi kaleliwa.